Uma ufuna imali yakho ye-UIF mina ngombono wami ngibona ngathi kuyinto elula kakhulu uma nawe uphethe izinto ezidingakalayo laphayana, ukuthi ungalibeli uya uya bakujikisa, uya bakujikisa, uya bakujikisa. So, kubalulekile ukuthi uma uya emahhovisini wakhona la abasebenza nge-UIF kubalulekile ukuthi uphathe amaphepha lawa aqondane noma lawa abawafunayo. Ukuze bazokhona ukuthi nawe uma bekusiza, bekusize ngendlela efanele bangalibeli bakuyisa phambili baphinde bakubuyisele emuva, so kubaluleke kakhulu. Kanti nabantu kumele bazi ukuthi uma uye emahhovisini wase-UIF uphatha ini uhamba nani, ukuze nawe uzokhona njengomuntu ukuthi usizakale, nento oyiyenzayo kube yimpumela, ungalibeli ugibela, ugibela.

Yoh, mina ngingasho ukuthi ngishaqeke kakhulu ngoba uma ngifuna abantu abazongisiza ukuthi ngifake imali yami noma ngi-invest-e entweni, ngicabanga ukuthi indlela yokuthi mina ngihambise iyimali zami kwesinye isikhunga sezimali kungaba yinto efanele. Kanti futhi nanoma ngifika lapho kuleyo ndawo kumele ngibuze kabanzi ukuthi uma ngifaka imali mese ibuya imali yami ibuya ngendlela ezinjani, kanti futhi ibuya seyivuthiwe noma ibuya kanjani. Ukuze ngizokhona ukuthi ngibe nolwazi olukhulu ukuthi ngiyenze njani uma ngibhekana nesimo esinjalo, esekutheni ngifake imali endaweni.

Mina njengomuntu othanda ukuhlangana nomeluleki wezimali ngingathanda ukuthi angivezele izinto noma imiphumela emihle nemibi uma ngifuna ukubeka imali yami. Ukuthi ngiyithole uma sengasasebenzi noma uma sengimdala, angeluleke kabanzi angibonise izindlela zokuthi yiziphi izindlela ekumele ngiziyenze, yiziphi izinto ekumele ngizilandele ukuze nami le nto esengifuna ukuyicala kube yinto enhle. Kanti futhi aphinda angikhombise noma angibonise ukuthi uma ngiyenza ngendlela ethize, kuzoba njani uma ngenza ngendlela ethize ikusasa lami lizoba njani ngoba wonke umuntu ufuna into eqhakazile empilweni. Kanti futhi ufuna nento ezoba impumelela kakhulu uma iza ngakuye so, kubalulekile ukuthi singabantu uma uhlangabezana nomuntu akuchazele kabanzi ngento ofuna ukuyenza.

Uma ngihlangabezane ngokuhlinzeka kwe-medical aid yami, ngingafuna ukuthi ngithole kabanzi emtholampilo bangichazele noma kwenye indawo bangichazele kabanzi kuthi yona uma isebenza isebenza kanjani. Kumele ngithathe ini ngihlanganise nani, ngifake ini uma kufika isikhathi lapho khona ekuthiwe kumele ngilale esibhedlela kuba yiziphi izinto noma iyimfanelo okumele zisetshenziswe neyindlela futhi, ngaphezu kwalokho. So kubalulekile ukuthi uma singabantu kube nendlela engcono engayenziwa kanti futhi nabantu bayalwe eyintweni abaziyenzayo ukuthi uma uyenza into ethize, uma ulale esibhedlela amalanga angaka imali abazoshaja yona. Noma imali abazoyifaka kuba yimali engaka uma uyenza into eso kuzoyenzani, kuzoyenzani kanjalo kanjalo so, kubalulekile ukuthi .